Hayi ke, ukuthenga iyeza kubalulekile ke nyhani ke ulijonge ukuba lelona lirayithi futhi likhuselekile, like uyaqinisekisa ngalo. Kuba kaloku xa unosela iyeza elirongo uyakwazi ukugula. Ungavele uzibone unezigulo ezininzi ngaphezu kwezi ubugula ngaso uba wafumana iyeza elingekho ngendlela ebefanuba uyalifumana ngayo. Which is why kubalulekile ukuba uye kwiifamasi ezi ezi zaziwayo ezinamagama, ezi zijongiweyo zaqinisekisa ukuthi zithengisa into elungileyo for abantu.

Kwinyango lesiNtu zange ndalifumana ngoko ke andinoze ndiyazi ukuthi unyango lesiNtu nele sibhedlele yintoni eyona inceda kakhulu. Mna ndazi nje eyasesibhedlele and yona yandinceda kuba ke namhlanje ndiphila ngoba sendisuka uyolala esibhedlela ndinento yayibizwa ii-gold stones ndenziwa i-operation phaa. Kunye ke nezinye izigulo ke ube nazo, iifiva, izisu ezibuhlungu iintloko mhlawumbi ebuhlungu engayekiyo then uye uphele uya kudokotela kodwa uye uncedakale. Ndiye ndincedakale and ndilapha namhlanje andinazo zonke ezo nto ngoba ndaye ndancedakala. KweyesiNtu, hayi ke andiyazi.

Ulwaluko lunceda ukuba indoda iyikhusele kwizigulo enoye izifumane xa ngakhange yaluke. Ngoko ke inceda yona incede ne-partner yayo leyo iye iye kwezesondo nayo ukuthi angafumani izigulo, anganikezi izigulo kuye yena leyo partner yakhe aye aye nayo kwezesondo. Ngoko ke iyakhusela kakhulu nakwikhensa.

Ngokoluvo lwam andiyazi ncam ngokozama ukuzama ndiyiqondisisa yinto yoba ube depressed after ube nomntana cause ke kuyenzeka xa unomntana uzive u-overwhelmed ngokwesiLungu. Njeba nje u-overwhelmed uzibone nawe umane ukhala xa kukhala umntana wakho, uzibone ungekho ungagqibelelanga ukuthi ungangumzali uzibone uzeya. So kuye kwenzeke iinto ezinjalo kwabanye abazali.

Ukhona umahluko kakhulu ngokuba kaloku iindawo ezisedolophini bayakhawuleza ukuphendula kakhulu. Uyakwazi uba kubhlokhe idreyini edolophini. Laya mini iye kubhlokhe idreyini, zikhawuleza zifike ezaa zithuthi ziyolungisa. Kodwa xa kumoshakele idreyini emaphandleni iyakwazi uhlala iveki okanye iiveki oko laa dreyini ibigcigcisa. Baphendule kade baze kade sekude kwanuka yonke indawo kugcwele amanzi kwade kumoshakale, nendlela igrumbeke ngoba kaloku kudala laya manzi enkcinkciza kuleya ndlela. Ngoko ke ukhona umahluko and futhi mkhulu kakhulu.

Ndicinga kuba abantu be-desperate ngokwesilungu, umntu xa esefikelele kwelaa xesha loba-desperate baye benze noba yintoni na eza banceda. Ngako ke bevele batsaleleke lula ukukuya kwezi ndawo abantu bengengogqirha, athi umntu ungazinyanga zonke izigulo. Umntu kuzoke efikelele kwelaa xesha loba kudala ndihamba ndingancedakali. Afumane lo emxelele esokuthi ndingakunceda ngako konke izigulo onazo, acinga ukuthi okay angamthemba lo.

Umntu endimaziyo ngumntu osebenza kwezothutho ekubizwa ukuthi ngu-Uber. So u-Uber, uLift, zonke ezaa nto zifana neeUber ziku-risk e-high kakhulu ngoba kaloku bathi behamba nje babe bekwi-risk yoba bangarojwa babulawe badutyulwe apha endleleni. Ngoko ke u-Uber uye abafakele into yokuthi apho uyakhona uyazi uba bayibiza i-high risk area. So baye bababekele babanikeze, umntu bamnikeze laa choice yoba okayapho uya khona uzuyazi ke ukuba i-risk ikhona kakhulu. So uye azihayilayithe ezi ndawo abantu baye bazixele ukuthi ndaze ndathathelwa into, ndaze ndadutyulwa kwaze kwadutyulwa ubani. So uye ancede kakhulu ke apho.

Okhulelweyo ngendlela aye anyangwe ngayo baye oogqirha bamcofa cofe isisu ukujonga ukuthi umntana uhleli kakuhle na. Baye bamjonge iswekile ukuthi ingaba isendleleni isendaweni erayithi na. Bamjonge into ebizwa i-blood levels, high blood pressure. Bafuna ubona uba ukuthi ungaba yonke into ime ngendlela awuna chronic illnesses ezinoye zibe dangerous for umntana lo umphetheyo. So zininzi ke izinto ezijongwa ngugqirha kumntu okhulelweyo kakhulu, bamtsala namagazi.

Ukubaluleka ke kozocwangciso kubaluleke ngoba kukukhusela ungamithi umncinci, ungekho ready ukuba nomntana. Ngoba ke njengoba nisebancinci nisafunda usafuna ukuya esikolweni, usafuna ukhula and xa unoba nomntana ungafaka uzofuneka uyeke ukuya esikolweni, ugade umntana wakho. Umntana ke uba lixanduva kuwe ngoko funeka ukhangele umsebenzi ngoba funeka umtyisile lo mntana, funeka umthengele amayeza xa ethe wagula. Ngoko ke uzoyeka kwawena uba ngumntana uba uke wanomnye umntana wakho.

Mna ndicinga kuba kwenziwe ufundiso kwezo community zithe kanti aziqondi kakuhle ngale cwangcisontsapho, futhi kufundiswa abantu abadala kuqala cause ngabo abantu abadala abaza kuvalela abantwana aba cause abantwana bona bayafundiswa ezikolweni. Ngoko ke baye bayazi bona ukuthi kwenzekani, yintoni kanye kanye ucwangciso ntsapho. Ngoko ke ndiyacinga mna le mfundiso mayiye ifike nakubazali, bacaciselwe ukuthi ikhusela entonini yenzani kanye kanye and izawubanceda entonini ngabantwana babo kanye kanye.

Kumntu endaye ndake ndamxelela makanxibe imaskhi yayingumntu endandisebenza naye, wayengafuni ukunxiba iimaskhi kuba esithi iyamfuthamisela kwaye uye angakwazi uphefumla ngendlela ekhululekileyo kuleyo maskhi. Kodwa ke saphela sikwazi ukuthi simcacisele ukuthi akakhuseli yena qha ukhusela nabanye abantu abasecangkwakhe. Waye ke kwaphela eyinxiba naye ecinga uba uba angagula uzogula nabanye abantu and naye angagula and iCOVID iyabulala.

Ewe, ziye zifumaneke nakwawaphi na amaziko ezonyango. Xa sithetha le nto ebizwa ii-chronic illnesses noko uRhulumente wethu yeyona nto ayiphethe kakuhle ngokwezibhedlele, ngokweeklinikhi. Apha ezilokishini apho sihlala khona kunee-clinics ezidila nge-chronic illnesses, ezi ziye abantu bamane beyothatha amayeza wabo. Abangakwazi uyowathatha kunabantu abasebenzayo abafike benxibe izinto ezi-blue abahambe besisa la mayeza kwezi zindlu, kwezi ndawo kufuneke aye kuzo. Ngoko ke uRhulumente uyasebenza kwelo icala kakhulu and abantu abakhuphi mali ukuze bazifumane ezo zinto.